Ga ke na toro ya go sefane ka gonne ke a se tshaba, ke tshaba go pagama sefofane ke gore ga ke motho wa go pagama le ko godimo tsa go tshwana le bo so sefofane sa go ntseisa sedidi.

O tshwanetse go ya ko sefofaneng go ya go tsenya kopo gone airpot go ya go book-a gore ka 'tsatsi tsamaya mme ba go ya letsatsi le le gore ene o batla go tsamaya ka lone ebile fa a tsamaya a go pagama sefofane ga a tshwanela go tsamaya ka morwalo e mentsi-ntsi gonne sefofane ga se batle morwalo e mentsi mme le fa a fitlha kwa nageng ya Nigeria o tshwanelwa ke gore a tsene gore o ya kae a mo thuse gore a kry-e bone borobalo.

Nna ke nagana gore tiriso ya dibese mo toropong ya rona ke e e siameng gonne bese ga tshelete ko tlase ka gonne mongwe le mongwe o kgona go e pagama fa a na le yone ticket-e mare e siame ka go tsaya batho e ba isa ko mafelo a bone a tiro ka gonne ga yo patale ka tlhwatlhwa e ntsi jalo.

Nako tse dingwe fitlhela e le goreng ga ise le teng kgotsa ga go na ditlhokego tse di tshwanetseng go dira yone karata eo ya bese.

Bakgweetsi ba dibese ba thusa batho ba ba ya tirong ka gonne e ba isa tirong ka tlhwatlhwa e le gore ga e ko godimo.

Bqtho bangwe ba ba yang tirong ga ba kgone go fitlhelela kwa tirong fa a bangwe ba tsena thari ka gonne dibese di le mo strike-eng.

Ke nagana gore di dira gore for le motho o kgone go ipaakanya o itse gore ka nako e itse bese e a tswa mme o dire bo nnete ba gore bese fa e tswa o be o dire foo go tsaya fa bese ke tla botsa o tsamaya le one ka nako eo.

Ke kile ka siiwa ke bese ka gonne ke ne ke sena yone ticket-e ka gore e ne e expire-rile mme ke sa bone gore ga e sale mo date-ing eo.

Ga ise go nne le ditshupetso tsa dibese mo ke nnang mo go yone mme ke nagana gore fa go na le tsa bese ya mme a bapagami thata ka gonne ga ba kgone go ya ko ditirong, ga ba kgone go ya ko mafelong a le o tshwan'tse ba ya ko go one ga ba kgone go dira se e le gore ba se tlwaetse ka metlha.

Dibese ga di tsamaye motse otlhe ka gonne bese e na le metse e le o tshwan'tse e tsamaye ka yone go na le melao ya gore tshwanetse o tseye batho ba motse o rileng o se se o le mme ba motse ya gaufi ba kgona go tla motse o rileng ba tla go pagama bese.

Koketsego ya bone ya ngwaga le ngwaga e nkama ka gore ko tirong tsa batho ba bangwe ga e se gore ngwaga le ngwaga ba okediwa mogolo jaanong fa bese go fitlha ngwaga se ba ama ka letseno la bone gore e feleletsa le fokotsa ba palelwa ke go tlamela malapa a bone.

Ke ne ke tla bafa supa ka gonne thata dibese tsone di siame ebile di re thusa thata mo metseng e gaufi le kgakala ka gonne di re tsamaisa go ya tirong yang teng ebile fa e be e le nako e itseng gore ka nako e bese e tlabe se ya gotla ga gona gore ka sentle fela fa e le gore nkabe ba se mo strike-eng.

Seno se tla nkama thata kgotsa le go utlwisa botlhoko gonne bese e na le tlhatlhwa tlase mme ke tla dira gore batsamaisi ba nkutlwe ke selelo sa mme ke tla kopa kopano mo metseng gore re tle go tlhatlhoba seno se diragetseng gore re gore dibese kopa gore ba tle ba re latlhe jaaka baagi ba bone.

Ee, mo motseng tsela e tlwaelegileng jalo ka gonne ga gona dikoloi tse dintsi go le gantsi re tsena ko dinako ya mo metseng gaufi go ya go tla gore go se batla so ke nagana gore ke molemo o itekanela jaaka rona baagi ba motse oo.

Ee, ke a le itse matshwao a batsamaya ka dinao mo tseleng ke a a nang le ditshwantsho tsa batho gantsi mo dirobotong e e kayang gore motho a tshwantse a feta gape go na le mo robotong e e nang le di-colour-ra tsa green, yellow and red-i go a gore motho a ka nna a kgabaganya.

Batho ba ba tsamayang ka dinao ba tla nna batho dikoloi mme ke nagana gore ba tla direlwa tsela ya bona mo thoko ga tsela ya dikoloi gonne dikoloi di feta thata mo thoko gabone fela fa go na le ntsi le le lekaneng ba ka nna ba direla tsela ya bone gore ba nne ba tsamaye ke bone fela gore ba ya tirong.

Go nna le baesekele go thata ka gonne ga o.

Dipone tsa mmila di kgona go bona gore go fa le gona setšhaba kgotsa go na le kitso e e fetang kgotsa go na le .

Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane ke ne ke tshogile thata gonne ga ke tshabe go pagama e le goreng di ya ko godimo kgotsa seo se e le gore se ko godimo mme ke ne ke fofela ke ya kwa lefelong la Cape Town e le ka ya sekolo.